Inhloso kwakuwukuthi ngazi olunye ulwimi ngoba siphila endaweni enezilwimi nabantu abanezilwimi ezahlukene, kwakubalulekile kini ukuthi ngikwazi nabo ukuxhumana nabo nokukhulumisana futhi nabo uma-ke ngiya emsebenzini. Yaphumela ngendlela egculisayo ngoba sengiyakwazi futhi ukukhuluma olunye ulwimi.

Ngingasebenzisa amazwi owumculi wezikhathi zethu esimthanda ethi le ngoma yakhe eyayithi, umuntu, umuntu ngabantu, umuntu uyamdinga omunye umuntu ukuthi aphile, siyadingana ukuthi siphile, amabhizinisi adinga abantu ukuthi athuthuke futhi aqhubekele phambili. Sizosebenzisa lowo mgomo.

Abezoluleko ngokwengqondo bayachaza ukuthi ukukhuluma nokuxoxa ngesimo esikuvelele kuyasiza ukwehlisa umthwalo osemahlombe akho, nathi-ke iyona-ke le indlela esizila ngayo, iyona indlela esikhala ngayo, iyona indlela esizwelana ngayo njengabantu bomphakathi abalahlekelwe insika yesizwe.

Ziyakhona-ke izingane ukubona isibonelo esihle kuyasiza futhi ngokwezezimali ngoba nihlala nobabili izindleko zenu nobabili ziya enganeni yenu, ukusimama, kuba nalokho esikubiza ngokuthi i-stability nakhona. Uma ngabe ingane iphuma endleleni abazali bayahlala, babonisane bobabili ngaso sona leso sikhathi leso.

Umuzwa ezinginikeza wona ukuthi nanoma kumnyama khona manje kodwa ilanga ngisazovela, kukhanye empilweni, umthelela ezinawo empilweni yami ziyasiza ekugwemeni izinto mhlambe ezingangithikabeza, ezingangifaka ejele noma ezingangenza ukuthi ngishone ngaphambi kwesikhathi sami.

Abazali akumelanga babe nendima ebayidlalayo kodwa kumele babe isibonelo ekubeni abalingani abalungileyo futhi abafanelekileyo izingane ezingabakhetha. Ukuthi uma ingane isiyokhetha umlingani ibone isibonelo ebazalini ukuthi umlingani engimfunayo kumele afane nalo ngoba nami ngiyafuna ukuthola ikhaya elifana naleli engiphuma kulona.

Ngiyakhungatheka abantu abakhuluma izilimi ezingajwayelekile futhi lezi esingazazi banomkhuba wokuhleba bakhulume ngani nihleli nje phakathi kwabo, kubalulekile ukuthi ngilazi ngiyakhungatheka ngifuna ukulazi lolo limi lelo abalukhulumayo kuze ukuthi bathini.

Hha, uphuthu uphuthu ukudla osekudume kakhulu sekudliwa nasema-resturant adumile naphezulu, uphuthu lethu selutholakala naphesheya futhi manje. Ubani obecabanga ukuthi eMelika luyatholakala uphuthu kodwa manje seluyatholakala.

Ngesingisi kuthiwa i-first respondent umakhelwane wakho ngoba uma umemeza kuzosabela yena kuqala, thina sikude siqhelelene futhi nawe, umuntu ungumuntu ngomunye umuntu, siyadingana singabantu. Kubalulekile ukuthi nithelelane amanzi uma ningabomakhelwane.